Ndzi tirhisile Wi-Fi ya Gezani na Vuxavi vangani va mina Wi-Fi leyi a yi ri le kaya ka va Gezani naswona ntokoto wa kona a wu ri wo tsakisa swinene a hi endla vulavisisi kutani eka vulavisisi lebyi hi swi kotile ku va hi kuma leswi a hi lava swona a swi tsakisa swinene hikuva a ndzi swi endla ndzi ri na vanghana va mina eka Wi-Fi leyi ya mahala a va nga hi pimela tlanga nkarhi leswaku hi fanele yeleyo hi tirhisa nkarhi wa ngakanani hikuva a yi ri kaya ka va Gezani hi tirhisile nkarhi wo leha swinene i tsaka hi ku yi tirhisa.

Ndzi ehleketa leswaku vanhu lava dumeke a va swi tsakeli leswaku ku kandziyisiwa mahungu ya vona hambi ma ri hambiloko mahungu ku ri mavunwa a nga kona munhu loyi a tsakelaka leswaku ku kandziyisiwa mahungu lawa ma nga vonaki ina vona va dumile ende naswona va swi lava ku duma swinene kambe a va lavi ku duma hi swilo leswo biha valava ku duma hi mintirho ya vona leyo saseka munhu va nga n'wi kandziyisi va nga kandziyisa mavunwa va vula leswaku ku na swilo swo karhi leswi a nga swi endla u kuma leswaku u hetelela a ri ekhotsweni hi swilo leswi a kalaka a nga swi endlangi hi mhaka yo kandziyisiwa hi mavunwa.

Swa koteka leswaku munhu a endla mali hi ku tirhisa swihangalasamahungu ndzi ta nyika xikombiso hi Facebook Facebook i swihangalasamahungu lexi tivekaka misava hinkwayo eka nkarhi wa sweswi hi xona lexi endlaka mali eka Facebook wa teka content u vuya u hakeriwa mali vanhu vo tala sweswi nga vana va va kona eka Facebook va nghenelela eka Facebook va endla mitlangu yo hambanahambana leswaku va ta kota ku kuma mali ende i ntiyiso va yi kuma mali eka Facebook.

Ku ngava ku ri ku dyondzisa ririmi na matsalwa.

Nhlokomhaka leyi ndzi yi tsakelaka ku yi hlaya i ya bindzu bindzu ndzi ri vona ri ri ra nkoka swinene eka minkarhi leyi hi hanyaka eka yona hikuva mintirho ya kala kambe loko u ri na bindzu wa swi kota leswaku u ti hlayisa u hlayisa na ndyangu wa wena.

Vunene byo xava data hi ntalo loko u ri xichudeni i swa leswaku mintirho ya wena hinkwayo ya xikolo yi tshama yi lulamisekile loko u lava ku endla vulavisisi wa swi kota hikuva data ri tshama ri ri kona a ri ku heleli exikarhi ka nyanga vubihi bya kona hileswaku ku nga kumeka leswaku gezi ri fambile kumbe netiweke yona yi va yi fambile loko ku fambile netiweke na gezi a wu nge swi koti ku va u tirhisa data ra wena naswona ku nga kumeka leswaku ri qgina ri ri expire.

Iphone yi na thekinoloji leyikulu ku tlula Samsung na camera ya yona yi humesa ku tlula Samsung.

Netiweke yo antswa yo xava data eka yona i Vodacom Vodacom i network leyikulu leyi tivekaka hi hi ku i network leyinene network a hi xitalo yi fambafamba eka Vodacom.

Wi-Fi ya mani na mani yi tirhisiwa hi munhu un'wana na un'wana a swi bohi leswaku u va na password leswaku u ta yi pfula naswona Wi-Fi ya mani na mani yi na switandzhaku hikuva munhu a nga ku tekela swilo swa wena a nga ku tekela swilo swa wena leswi wena u tibyeleke leswaku i swa wena ntsena kambe Wi-Fi ya phurayivhete yi sirhelelekile swinene a hi ya mani na mani.

Ndzi tsakela Android Android yi na xipeyisi xo tala ku tlula IOS vanhu lava tirhisaka IOS va tshama va ri le ku rileni xipeyisi hikuva swi lava oxa hakela kambe eka android a swi bohi leswaku u hakela xipeyisi naswona android yi tiya swinene ku tlula IOS.

Loko fi Wi-Fi ya mina yi tsema ndzi nga swi langutelanga ndzi endla vutiyisisi bya leswaku ndzi xava data leswaku ndzi ta kota ku hetisa swilo swa swa mina leswi a ndzi ri bizi hi swona.

Netiweke leyi yi xavisaka data yo va na ntikelo wo antswa i MTN eka MTN data ra kona ri na ntikelo swinene loko u lava ku xava data ra kona na u fanele u tsarisa eka momo it loko u hetile ku tsarisa eka momo it hi kona laha u nga ta kuma mintsengo ya laha hansi yo xava data ku ve data ra kona ri na ntikelo wo antswa.

Ina va vaviseka eminthlavekweni loko va hlaya mavunwa mayelana na vona eka maphephahungu a nga kona munhu loyi a nga tsakelaka ku hlaya mavun'wa hi vito ra yena.

Ku hluvuka ka switirhisiwa swa manguva lawa swi na nkoka swi tlhela swi nga ri na nkoka swa hi pfuna eka swilo swo tala swo fana na ku vulavula khale loko u lava ku vulavula na munhu loyi a nga kule na wena a swi lava u n'wi tsalela papila u ri heleketa kambe eka nkarhi wa sweswi nyana wa vulavula na hina hi riqingho i lo tshama swilo leswi kalaka swi nga ri kahle hi ku hluvuka ka switirhisiwa swa manguva lawa hina vanhu a ya ha hloniphani nhlonipho a ya ha ri kona a ya ha xiximana eka vanhu va khale a va xiximana swinene kambe eka nkarhi wa sweswi munhu a nga ha xiximi munhu un'wana.

Ku durha ka le henhla ka data ku nga khumba vuswikoti bya swichudeni byo endla ntirho wa xikolo eka inthanete. Loko data ri durha swichudeni swa tsandzeka ku fikelela mali liya yo xava data. Swi hetelela swi nga ha ri na data swi tsandzeka ku tirha ntirho wa xikolo eka inthanete. Hi ndlela leyi swi fanele ku tiehleketelela swilo leswi a swi fanele ku swi kuma eka inthanete. Swi nga hetelela swi tikuma swi feyirile hikokwalaho ka nxavo wa le data wa le henhla.

Hi n'hweti ndzi xava kan'we data. Ndzi xava eka netiweke ya Vodacom ndzi xava data ya nyangha leyi ndzi fikelelisaka nyangha hinkwayo.

Mintlhontlho leyi vanhu va le malokixini va langutanaka na yona loko va ringeta ku nghena eka inthanete ku nga va leswaku inthanete inthanete yi tshama yi taleriwile. Loko yi taleriwile a ya ha swi koti ku tirha hi ndlela leyi faneleke.

Mhaka yo xavisa hi ku tirhisa Facebook na TikTok ya pfuna swinene. Wa swi kota ku va u xavisela vanhu lava va nga le kule swi nga endleka wena u ri eSouth Africa u swi kota ku va u xavisela munhu loyi a nga eJapan hikuva Facebook na TikTok yi pfumelela munhu un'wana na un'wana hambi a ri e wa le matikweni ya le handle. Swi nga ku swi nga ku vuyelerisa swinene eka bindzu ra wena u nga va na mali yo tala swinene hikuva u ta va u ri na makhasitama yo tala.

Mfumo wu fanerile ku veka swipimelo swo tirhisa tiinthanete ta muxaka lowu. Vantshwa va sweswi a va ha yi tirhisi leswi yi faneleke swona inthanete. Va yi tirhisela swilo swo huma endleleni. Van'wana va kumeka va va nghena ekaya navusiku hikuva a va ri a va tirhisa inthanete leyi naswona a va nga yi tirhiseli swa xikolo kambe mfumo loko wu veka swipimelo swo tirhisa tiinthanete ta muxaka lowu ku nga va na ku cinca eka vantshwa va namuntlha.

Le swi endlaka swihangalasamahungu hi inthanete swi nga vi kahle hileswaku munhu wa teka swilo swa munhu un'wanyani leswi ku faneleke ku va xihundla a swi faka eka inthanete. Hi ndlela yaleyo swi va swi nga ha vi hi ndlela ya kahle.

Ti-influencer i vanhu lava nga duma swinene eka tiinthanete. I vanhu lava va hlohlotelaka swilo. Ndzi ta nyika xikombiso influencer ku nga va ku ri munhu loyi a hlohlotelaka brand yo karhi. U kuma leswaku ku xavisiwa swilo swa Nike loko ku xavisiwa swilo swa Nike influencer hi yona yi nga ta kucetela vanhu leswaku va xava. Hi mavonelo ya mina kumbe mavekelo ya mina ndzi ta vula leswaku influencer i mukuceteri wa vanhu. Influencer leyi ndzi yi tivaka i Lionel Messi. Lionel Messi i influencer ya bolo.

Loko hinkwerhu hi va na Wi-Fi leyi hi yi hakelaka a swi ta vuyerisa swilo leswinene hikuva munhu a nge yi tirhisi swo homboloka a ta yi tirhisa hi swilo leswi faneleke hikuva i wa swi tiva leswaku na yena u badala mali na yena a nge pfumeli leswaku va tirhisa Wi-Fi hi ndlela leyi nga riki kahle va ri karhi va badala mali.

Risimu ra mina ra nandzika swinene. I risimu leri ri yimbeleriwaka ekerekeni. Loko u ri munhu wo rhandza kereke hambi u nga ri munhu wo rhandza kereke risimu ra mina ri ri ri nghena hinkwako hambi u u ri ekerekeni, hambi u ri endleleni, hambi u ri endzeni ka thekisi loko u yimbelela risimu ra mina tinkingha ta wena ta nyamalala. Loko u yimbelela risimu ra mina wa swi twa leswaku ku va na vu ku cinca evuton'wini bya mina. Xavani risimu ra mina leswaku mi ta kota ku va na vutomi lebyinene. Loko mi xava risimu ra mina mi ta swi twa na n'wina emoyeni leswaku ka pepa. Xavana risimu ra mina mi mi ta va na ku pepa emoyeni.

Tanihi vaakatiko hi nga endla tipositara hi tiveka tindhawu leti hi yaka eka tona hinkwato leswaku na vanhu van'wana va ta navela va kota ku xava tifilimi leti endliwaka eka ndhawu ya ka hina. Hi ndlela yeleyo to to kula.